Mekgwa e e tshwanang le go bona tlhokomelo ya pele ga go belega, go thusa go lemoga mathata a ka nnang teng a ka amang ngwana, gape le go thusiwa ka kgakololo ya go anyisa ngwana ka botswerere. Mo dikgweding di le thataro tsa ntlha, e fokotsa kotsi ya mmokwane le letshoroma, ka gore botsogo jwa ngwana bo nonontshile. Gape, le go nna le mananeo a ditlhotlhomiso yaaka go itse ka rotavirus, BCG le measels, di thibela bolwetse jwa le ditlamorago tsa tsone tse di masisi.

Nna go tswa go nna, ga nke ka bona maitemogelo ka gonne ga nke ka tlhaba thibelo ya bolwetse jwa COVID-19, ka gonne ke ntse ke utlwa dikgakgamatso tse di tswang go batho ba ba tlhabileng yona thibelo e o ya bolwetse jwa COVID-19. Mme gape, go nnile le di-case-e kgotsa dikgetsi di le dintsi tsa gore batho ba lwala, mme ba bangwe ba tlhokafala. Mme fela go na le ba bangwe ba ne ba bona thuso, mme ba bangwe ba ne ba fola go tswa go tlhola COVID-19.

Ke dikgwetlho tse di tshwanang yaaka le go tlhoka madi a a lekaneng, go rulaganya le go dira thulaganyo ya dijo ya letsatsi le letsatsi, go tlhoka madi a tswelelang. Sa bobedi, go tlhoka ditlamelo le motheo o o siameng, dikolo di le dintsi ga di na dintlo tse di lekaneng tsa go apela, kgotsa tsa polokelo ya dijo, go tlhoka badiri ba ba , ba dijo kgotsa baapeyi ba dikolo ba senang katiso e lekaneng mo go fepeng bana, ka tsela e e nang le phepo, ke tsone dikgwetlho tse ba ka di lemogang.

Sa ntlha, e ka nna katiso le borutegi ka tsela ya go tswala molelo, go tshwara katiso ya thulaganyo ya phologolo ya molelo, gangwe le gape mo mafelong a a rileng, go ruta batho mo mafelong a tiro, dikolo le mo motseng ka tsela ya go bona molelo, tsela ya go bitsa thuso, tsela ya go phologa sentle. Sa bobedi, go tlhoka mekgwa ya kitsiso ya molelo, firearm systems, fire alarms kgotsa smoke detectors, mo mafelong a mo lefatsheng jaaka dikolo, mafelo a kgwebo, le mo mantlong. Mekgwa ya go itsisi modumo, siren, lesedi, flashing lights kgotsa kitsiso mo mefuteng ya dikhomputara, smart alerts.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ka gonne kwa ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi, go na le baoki ba ba ithutetseng go tlhokomela bagodi. Mme fa bagodi ba le kwa gae, ga nke ba fitlhela tlhokomelo e e nepagetseng, ka gonne bagodi ke batho ba e leng goreng ba batla tlhokomelo e e tseneletseng. Re ka lebantsha bagodi le bana, ka gonne ba tshwanetse go tlhokomediwa ka tsela e e nepagetseng, mme o fitlhelele gore kwa gae batho ba le bantsi ba ya ditirong, ba yang dikolong, ga gona batho ba ba salang le bagodi. Yaanong fa ba isitswe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ba tla neiwa tlhokomelo e e nepagetseng, ura ka ura ba neiwa nako, mme ba bolokesega.

Data management le record sharing system yaaka App-e kgotsa software e letlelelang ngaka ya setso, go kwala le go romela tshedimosetso ya balwetse ka tshireletso. Go ka nna le policy ya tumelelo ya balwetse, go dumela go dirisiwa le go aroganngwa ga tshedimosetso. Sa bobedi gape, go ka dirisiwa dikgokagano ka difounu, tiriso ya mokgwa jaaka WhatsApp, Telegram kgotsa SMS go buisana ka balwetse, dipotso kgotsa kgakololo. Di-video call-o yaka Zoom-o, Google Meet, go buisana fa go na le seemo se se raragalang. Gape le go dirisa thuto e e theilweng mo thekenolojing, e leng mobile learning.

Ba ka dira go bopa mekgwa ya selegae ya di-address-e itsiweng yaaka community addressing systems. Go bopa dipalo kgotsa maina a a mafelo a itsegeng mo motseng, go dira ditshwantsho kgotsa meepong e e senang mabaka, gape ba ka dira gore ba tlhome di local emergency points kgotsa mafelo a go kopana. Go tlhoma mafelo a a bonalang sentle, kgotsa a a tlwaelegileng jaaka kgotla, sekolo, shop-o ya ntlha, dipompo tsa metsi. Fa di-ambulance-e di sa kgone go tsena mo lelapeng, malwetse a kopanelwa kwa emergency point, mme ba isiwa teng.

Fa o na le bolwetse jwa sukiri, o ka lemoga ka gore o ya ntlwaneng gantsi le gantsi, bogolosegolojang bosigo, go nwa metsi thata, go lapa ka pele, go fokotsega mo ponong. Mme, o ka dira gore fa o bona matshwao ano, o isekele tlhatlhobo ya tshwaetso which is blood sugar test. Fa o na le tleliniki kopa gore ba go direla tlhatlhobo ya fasting blood sugar, kgotsa HBA one C, fa o na le glucometer, sediriswa sa go lekanya sukiri. Lekanya sukiri ya gago mo mading mo mosong fa o sa ja.